Kuzoba nzima kakhulu ngoba kuzosiqedela indawo sigcine sesingasakwazi ukuthola izindawo zokulima izithelo, izithelo ezizosisiza kule simo somnotho esibhedayo salana eMzansi. Kuphinde kusiqedele indawo kubantu abasha abafuna ukwakha amabhizinisi kumbe ukuqala amabhizinisi bazimele, uma beqeda isikole ngoba imisebenzi ayitholakali. Kuzoba inkinga kakhulu ukuthi kulinywe umoba ezindaweni ezizungezile umphakathi wangakithi.

Kunomthelela omubi kakhulu ngoba kuguqula isikhathi sokukhula okungenza kube nzima kubalimi ukuhlela nokunakekela izitshalo zabo. Okunye, ukunqaba kwamanzi okudalwa ukukhuphuka kokushisa nokushintsha kwendlela ukunetha kwemvula, ahlisa ukuba khona kwamanzi okuchelela lokho kulimaza izitshalo. Bagcine abalimi bengasenayo into abazoyivuna kumbe izitshalo ukuthi bakwazi ukuthi bayodayisa. Iphazamisa nokusebenza kahle kwemfuyo.

Ngokuthi babelane ngolwazi kukuvikeleka kwezitshalo kwi-drought, nokuthi babelane ngesibikezelo sezulu nokushintsha kwesimo sezulu ukuze basizane ngokuzilungiselela kwi-drought. Baphinde futhi babelane ngemikhuba yokongiwa kwamanzi, ukuphathwa kwezitshalo kanye nokunakekelwa kwemfuyo nangesikhathi se-drought.

Ngingaqinisekisa ukuthi zonke izivakashi zigeza izandla zazo ngaphambi kokuthi zingene kwihhoko, ngingahlanza njalo ihhoko ngikhiphe amagciwane. Nginganikela ngezimpahla ezihlanzekile nezicathulo kwizivakashi bazigqoke ngaphambi kokungena kwihhoko. Ngingahlinzeka ngamanzi amasha futhi ahlanzekile ngaso sonke isikhathi. Ngingaqinisekisa ukuthi izinkukhu zami zithola ukudla okulinganisekayo okuhlanganisa izakhi ezibalulekile. Ngingaxhumana nodokotela wezinkukhu ukuthi anginike umgomo ofanele wezinkukhu. Ngingabheka njalo izimpawu zokugula, njengokukhwehlela, nokuthimula.

Ngingafaka umquba emhlabathini ukuze kuzoba ngcono isakhiwo sakhona, ukuzala kanye nempilo yonke. Ngingasebenzisa umanyolo wezinkomo noma wezinkukhu ukwengeza izakhamzimba kanye nezinto eziphilayo emhlabathini. Ngingafaka ama-acid afanele emhlabathini noma ngithinte umpetha wezomhlabathi anginike izeluleko ukuze izitshalo zami zizokhula kahle.

Izinto ezinhle kungaba ukuthi yamukela unyaka wonke ukukhiqizwa kwezitshalo ngokungakhathaliseki kwesimo sezulu. Isebenzisa amanzi amancane ngokuphawulekayo okudlula indlela yokutshala ngokwesintu. Inyusa isivuno sezitshalo, isetshenziswa endaweni encane. Izinto ezimbi kungaba ukuthi ukuhlelwa kwayo kungabiza kakhulu, ikakhulukazi ukusebenzisa kwesikali esikhulu. Idinga inani elibalulekile lamandla kumapayipi anamandla, izibani kanye neminye imishini.

Bangaqala ngokuqhuba ucwaningo lwemakethe ukukhomba abangaba abathengi kanye namanani. Bangasungula izinhlelo zokuxhumana zemakethe ukuze bakwazi ukuxhumana nabalimi kanye nabathengi. Bangakhangisa ezinkundleni zokuxhumana ukuze bakwazi ukuxhumana nabalimi kanye nabathengi. Bangasungula uhlobo lolwazi lwemakethe ukuhlinzeka abalimi ngesikhathi sangempela semakethe kanye namanani.

Yebo, ukhona izinselele zempilo. Iziklabhu zisengozini kwizifo ezahlukahlukene. Kuzoba izinselelo zendlela yokudla, ukuqinisekisa ukufinyelela kokuphakelwayo kwekhwalithi ephezulu, ikakhulukazi ngesikhathi se-drought. Kuzoba izinselele zokuzala, ukuphatha kahle inkathi yokuzalanisa. Ukuqinisekisa amazinga alungile okukhulelwa kungaba inselele.

Kunomthelela omubi kakhulu ngoba izinyosi zabo ziyancipha, bagcine bengasakwazi nokukhiqiza kahle. Izibulali zezinambuzane zingafaka ushevu kwizinyosi, lokho kudale ukufa kwezinyosi eziningi. Nako ukushintsha shintsha kwesimo sezulu, njengokushintsha shintsha kokushisa namaphethini emvula kungaphazamisa ukugeleza ko-umpe okuthinta izinga kanye nobuningi bokukhiqizwa koju lwezinyosi.

Izihloko engingaxoxa ngazo ngokukhuliswa kwezitshalo kule sizini ezayo, ukuhlelwa komhlabathi, ukukhethwa kwembewu, ukukhethwa kwezitshalo. Eziphi izitshalo ekumele ngizitshale kule sizini ezayo? Ungakhetha izitshalo ezilungele umhlabathi wakho. Ngikhetha kanjani imbewu engcono? Khetha imbewu ephuma kubahlinzeki abahlakaniphile. Ngihlela kanjani umhlabathi? Umhlabathi uwuhlela ngokuwuhlolisisa.

Okwangilethela injabulo ukubuka izitshalo zami zikhula kahle futhi ziqhakaza. Kwanginika umqondo wokuphumelela kanye nokuzigqaja kwikhono lami lokuba umlimi. Okwangishiya ngidangele ilapho kwabakhona izikhukhula. Ingadi yami yamosheka yaphela, yagcina ngingavunanga, ngalahlekelwa inzuzo engiyithola ngazo lezi tshalo. Isimo esinzima engaye ngabhekana naso ukuthi kungene izinkomo zakamakhelwane zidle zonke izitshalo zami. Emva kwaleso sigameko, ngabona kungcono ukuthi ngithole ucingo lokubiya ingadi oluqinile ukuze zingaphinde zingene izinkomo kuvikeleke.